Ka setso sa Basotho, dikobo di na le setso, kobo ya setso ya Sesotho e tsejwang e le ketle, e sale e le karolo ya boitsebahatso ba Basotho ka dilemo tse ngata. Kete ke letshwaho la mofuthu bongatana nngwe le tshireletso. Mme ha ngata e sebediswa meketeng ya setso le meetlo, qalong dikobong di ne di entswe ka matlalo a diphoofolo le boya. Empa ka tshutshumetso ya bahwebi ba Europe, di ile tsa qala ho etswa ka cotton le dintho tse ding. Kajeno kobo ya Sesotho ke setshwantsho se hlakileng le se e mebalabala sa setso sa Basotho, se nang le dipaterone le meralo e fapaneng e tshwereng meelelo le bohlokwa bo itseng. Kobo e boetse e le letshwaho la hlompho, kamohelo ya baeti le setjhaba.

Ho rarolla di qabang mabapi le di tokisetso tsa tlhokomelo ya bana, ho ka ba thata, empa hona le ditsela tsa ho rarolla mathata a na. Mokgwa o mong ke wa hore batswadi ka bobedi, ba buisane ka bolokolohi le ka botshepehi e le hore ba utlwisise dintho tse e mong a amehileng ho tsona tse tlang pele bophelong ba bana ba bona. Ba kena dipakeng kapa tlhabollo le tsona di ka thusa ho tsamaisa dipuisano le ho fana ka tharollo e amohelehang ho bohle. Ha e ba ho hlokahala, ho batla keletso ho setsibi sa molao wa malapa, ho ka fana ka tataiso mabapi le ho tsamaisa tshebetso le ho hlahloba mekgwa ya ho rarolla di qabang.

Ee, nna ke ke ke ye moketeng wa selemo sa Basotho. Selemong sena re tla be re ketekela Welkom-o le bo malome wa ka, batho beo ke sebetsang le bona, le metswalle ya ka. Re tla be re bapala dipapadi tsa Sesotho, re bapala mmino wa Sesotho, re tantsha motantsho wa Sesotho, re ja dijo tsa Sesotho tse monate.

Ke lethabo le leholo ho rona tsatsing la kajeno mohatsa ka. Ntho e ke tsebang ke hore morwetsana o tlameha a lokollwe hae hore a kgone ho ya lebollong. Ha a fihla lebollo moo, o tla rutwa hore ebe mosadi mme ebe mme ya lokileng baneng ba hae hosane. Kamora moo ba tlamela ho ithuta ho bina dipina tsa lebollo, ba etse di-sketch-e, mme e ho tla etsuwa mokete ha ba kgutlela lapeng. Mokete oo o tlamela o be mokete wa setso wa Basotho, mme ho ho amoheleile batho bohle,

Tjhe, ha ke dumellane le taba ena ho hang, lebaka la ka ke hobane mmino wa rap-e o sebediswa hangata ho diya batho seriti, mme o tletse mahlapa a mangata. Rona ha re ithoka ha re rohake batho, mme ha re dihe batho seriti. Re jwetsa batho fela ka bonyenyane hore na re bo mang, mme re hlaya kae. Setso sa rona ke sefeng.

Eya, ha ke utlwa ho kuruetswa, nka ya ka lo ba tshehetsa, ke bine mme ha mmoho le bona, re thabile bophelo ba ngwanenwa e motjha ya teng lefatsheng, ya tlo kuruetswa ka lona letsatsi lena. Ke thuse mo nka kgonang ho thusa teng hobane ka tsatsi le leng, tla be le nna ha ka re kuruetswa ngwana wa ngwana ka kapa ngwana ka, ee nka ba thusa.

Tsatsing la kajeno ha o bone rakgadi a phehela mohodu ka ntle jwalo, Ona a tlamehile a etse jwalo hobane ke setso sa rona Basotho, mme re tlamehile ho phehela dijo tsa mokete kapa dijo tsa setso ka ntle. Re skebe ra sebedisa dinoko tse ngata, re sebedise letswai fela. Hore re seke ra lebala moo re tswang teng, re dule re behile setso sa rona ka hlohong, jwalo ka ha bo nkgono ba rona le bo ntatemoholo ba rona ba re rutileng hore dijo tseo di phehelwa ka ntle, mme ditshelwa letswai fela. Ha hona senoko se seng hape se tlamela ho kena ka hara malamohodu.

Ha ke dumele jwalo hobane kgale kgale bo ntata rona moholo ba ne ntse ba na le yona tumelo ena. Ntho eo manyesemane a e entseng fela, ke hore ba nke tumelo ena ba e kenye ka hara di buka, tseo kajeno di bitswang di Bible. Kgalekgale ne di le siko, ke ka hoo batho ba bangata ba bona e ka manyesemane a re qhekelleditse ha ho tluwa tabeng tsa tumelo, empa ha ho jwalo.

Eya nna key a tseba hore na motoho wa rona wa setso wa Basotho o pheuwa jwang. O bedisa metsi ka hara pitsa, ha o ntso emetse hore metsi ao a bele ka hara pitsa, o ntsha sekotlolo, o tsela mabele a hao, o tshela metsi ka hara sekotlolo seo, o tshela mabele a hao, o wa fuduwa, o wa fuduwa, o wa fuduwa. Ha metsi a hao a bela, o nka mabele ao a ka hara sekotlolo o wa tshela ka hara metsi ao a belang. O o fuduwe motoho wa hao ho fihlella motoho wa hao o tjwatla. Ha motoho wa hao o tjwatla, o o tla kwahela pitsa ya hao hanyane fela hore motoho wa hao o butswe ka pelenyana. O etse bonnete ba hore o fuduwa pitsa ya hao hantle, hore motoho wa hao o seke be wa ba le diqaqa. E be ha o entse jwalo, o tla tshola motoho wa hao, ba bang ba o tshela letswai, mme ba bang bao tshela tswekere. Ho tla tswa ho wena hore na o natefellwa ke eng.